Bafundi musani ukonakalisa izinto zesikolo. Ezi zinto ziba luncedo kuni, khona ukuze nikwazi ukutya niphakelwa kwezi zinto nizonakalisayo. Yekani ukonakalisa izinto eziluncedo kuni.

Kwakudala amayeza esintu ayesetyenziswa ukunyanga izifo nezigulo, engekafiki amayeza asentshona. Amayeza esintu abaluleke kakhulu kuthi thina bantu bamnyama.

Sisi, ndicela uthule. Ndiyazi ukuba ukumitha akukulungelanga kodwa zininzi iindlela ongazenza khona ukuze ukwazi ukuncedakala.

Ukuzama ukuncedisana nonkosikazi wam khona ukuze athathe amayeza neepilisi eziza kumnceda kuxinezelelo olo, ndingamcebisa ngelithi makawathathe kuba aluncedo, azawubaluncedo nakwifemeli yethu.

Kumaxesha amaninzi akubikho lula ukuthi sithathe izizalwane zethu sizise kumakhaya okugcina abantu esele bekhulile. Siye sicingele impatho abazayifumana apho baya khona, sicinge nabantu abatsha abazawuhlangana nabo, kungabi lula ke ngoku ukuthi sibase.

Kubalulekile ukuthi abantwana xa xa sele bekwilungelo lokwabelana ngesondo bafumane bafundiswe ngeendlela ezithile zokuthintela ukumitha. I-implant yenye yezo ndlela, ingabanceda kakhulu abantwana ekuthinteleni ukumitha.

Umfundi lowo ukhulelweyo ndingamcebisa ngelokuthi makahlangane nekliniki ekufutshane naye okanye unontlalontle. Ngabo abantu abanokwazi ukumnceda kwisimo akuso.

Bahlali, siyazi ukuba kudala nilapha, kudala, nincame iingxaki zenu kuba nisiza kwikliniki. Siyifowunele ke ikliniki kwacaca ukuba abakwazanga ukuphumelela kule ndawo sihlala kuyo, baye kwenye indawo. Baza kudibana nathi basifowunele ukuze ba-areyinje enye indawo nemini esizawuhlanganela kuyo.

Urhulumente waseMzantsi Afrika uyazama ukufundisa ulutsha ngeendlela zokuthintela ukukhulelwa kwizifundo ezifana neLO, kodwa oko akwanelanga. Urhulumente makabuyisele ii-shows ezifana no-Soul City noo-Soul Buddyz ezifundisa abantwana malunga nokukhulelwa.

Bantwana besikolo, ndicela niyeke ukonakalisa izinto eniphakelwa kuzo ukutya. Ezi zinto ziluncedo kuni, xa nizonakalisa anizuphinde nikwazi ukuphakelwa. Urhulumente akazukwazi ukuphinda anithengele ezinye izinto.

Ngokolwam ulwazi abantu abaninzi sebeqalisile ukuyiqonda ukuba kubalulekile ukuba bawathathe amayeza okuthomalalisa intsholongwane kagawulayo, ii-ARVs. Ziyabanceda kakhulu abantu nangona abanye babo bewalibala ukuwasebenzisa ngexesha la mayeza, kodwa uninzi lwabo luwathatha kakuhle.

womzimba ubaluleke kakhulu khona ukuze unciphise uxinezelelo lwegazi. Xa igazi limile kuba nzima ukusebenza. Kunyanzelekile abantu bakwazi ukushukumisa igazi ngokueksesayiza okanye ukwenza izinto ezincane endlini.

Imali yenkamnkam ayenzelwanga ukuba ubani athenge ngayo utywala, koko yenzelwe ukuba ondle yena kunye nosapho lwakhe. Le mali ayenzelwanga ukuba umntu adlale ngayo enze amatyala ngayo, yenzelwe ukuba yena mntu mdala azonwabise ngayo. Ndingamcebisa ngelithi mna utatomncinci makasebenzise le mali khona ukuze impilo yakhe ingonakali kuba utywala buyayilimaza impilo.

Kubalulekile ukuba thina bantu sihlale siphelise isibetho sobundlobongela obusekelwe sabasetyhini. Abantu abangoomama kumele sibagcine bephephile ngalo lonke ixesha. Abantu abangoomama bayafana nathi, bayalingana nathi ngamandla.

Wonke umntu unelungelo lokujonga i-blood pressure, isikakhulu abantu abadlule kwiminyaka eyi-forty kuba ngabo abasemngciphekweni wokuhlaselwa yi-blood pressure. Nabantu abanemizimba emikhulu ngabo abasemngciphekweni wokuhlaselwa yi-blood pressure.

Ukutshaya akubalulekanga kwaye kubangela izifo ezifana nekhensa.

Xa ndinovuka indlu yam isitsha into yokuqala endingaqale ndiyenze kukuzama ukusindisa imiphefumlo yabantu endihlala nabo.

Molo nqununu, ndiqaphele ukuba eklasini yam abantwana bafika njalo leyithi belambile. Abakwazi kukhonsentreyitha, enye yezo zinto yindlala. Ndicela wena njengomphathi uzame isisombululo kwinkqubo yokondla abantwana besikolo.

Abantu abasezilalini kunzima kakhulu ukufikelela kwizimo ze-emergency services. Ngamaxesha amaninzi xa sifowunela amapolisa okanye izicimamlilo sifika, zifika sele konakele. Zithatha into engaphezulu kweyure, oko besithi bayeza.

Bafundi, nanjengoko niyazi apha esikolweni kukho umgaqonkqubo othi xa ukhulelwe ungumfundi uzawunikezwa ikhefu yenyanga esikolweni. Kubalulekile ke njengomfundi uzigcine unyulu khona ukuze ukwazi ukugqiba izifundo zakho ngaphandle kophazamiseko.

Mhlobo wam endimthandayo, ndiyazi ukuba uzimisele ngokwenza ezesondo kodwa eyam ingcebiso kukuba uhlale ukhuselekile. Xa usabelana ngesondo nceda usebenzise izikhuseli.

Molo nqununu, uyandazi isimo endiphila phantsi kwaso sezokhubazeko. Ndicela, kuba nzima kum ukufikele kwizindlu zangasese, ndicela undenzele uncedo khona ukuze nam ndikwazi ukufikelela kwizindlu zangasese. Kuba nzima kum ukuzithuma xa ndingakwazi ukuhamba.

Esintu nakwinkolo yesiXhosa, abantu abangamagqirha nabantu abazizangoma ngabantu abalusizo kakhulu kwizimo zomoya. Kubalulekile ke xa ungumntu okholelwayo kwezi zinto ukhe uye uyozivela.